Into ethi qatha engqondweni yam kukuhlukunyezwa nokubulalwa kwabantwana nabantu abangoomama. Kutheni ndicinga ngaloo nto? Kungokuba yinto exhaphakileyo kakhulu eMzantsi Afrika naselizweni jikelele. Nabantu abangootata bayabulawa kodwa abantu abangoomama nabantwana, ingakumbi bona babulawa mihla lena. Ezinye izinto ngabo, izishiqi ngabo azidumi, oko yinto eyenzeka mihla le ezindaweni esihlala kuzo.

Ukuqinisekisa ukuba bayaphila okanye baziva ngcono, banikezwa iliso elithe gqolo okanye kuthiwa ntsho kakhulu kubo. Banikezwa amayeza neepilisi ezincedisana namajoni omzimba wabo, okanye le nto kubizwa ngokuthiwa yi-immune system, i-CD four count, ukuze ibe kanti imizimba yabo iyaphinda ibuyele emandleni.

Njengomntu ohlala ezilalini oye adinge isibhedlele, into ebuhlungu ngohlala ezilalini nesibhedlele kukuba izibhedlele zifumaneka kude, iikliniki ezikufutshane kuthi kwazona nazo azinazo izinto ezincedisayo kakhulu. Izibhedlele zethu zikude, ungathi xa ugulelwa ngumntu wakokwenu okanye ngomnye wosapho lakokwenu aphelele endleleni okanye aswelekele endleleni ngoba izibhedlele zikude kakhulu. Yeyona ngxaki sijongene nayo singabantu abahlala ezilalini, nendlela imbi. Ngamanye amaxesha isibhedlele noko asikho kude kakhulu kodwa indlela imbi uthatha ixesha uba ufike.

Into endiyaziyo endinganixelela yona ngoxinizelelo lwasemva lokubeleka kukuba ukubeleka kunika uxinzelelo, kunikeza noxinzelelo olukhulu okokuqala emzimbeni wakho ngoba umzimba wakho akabuye afane. Nto leyo ibuye yenze , nto leyo ibuye ixinzelele ingqondo yakho. Iphinde uxinzelelo lokubeleka alidluleli apho, ukubeleka kona kodwa kunikeza uxinzelelo ukuza engqondweni yakho ngoba okokuqala kufuneka ukhathalele umntana, uhlambe umntana, kunjalo nje ukuba awunabo abantu abakufutshane kuwe, usapho lwakho abakuncedisayo ingayenza ibe luxinzelelo olukhulu. Xa uwedwa uba nalo uxinzelelo ude ufike kwinqanaba loba ingase uzibulale okanye ubulale umntwana wakho. Yeyona nto ndiyaziyo mna ngoxinizelelo lwasemva kokubeleka.

Ndicinga ukuba oogqirha xa becacisa ngezi zinto bangasebenzisi la magama makhulu, amagama wesiNgesi, mabenze imizekelo ecacileyo benze nemizekelo eqhelekileyo ebantwini abadala ukuze bacacelwe. Ndiyakholwa futhi ikhona imizekelo onoyenza emntwaneni ngoba umntu, umntu omdala uyafana nomntana ngoba abazi nto ncam. Ngoko ke ndiyakholwa mna ukuba akhona amagama onowasebenzisa, ikhona futhi nemizekelo onokuyisebenzisa ukwenza ukuba abantu abadala bacacelwe. Umzekelo, iswekile. Umzekelo onomnikeza umntu omdala xa umcacisela ngedayibhethisi okanye iswekile ungamxelela uba iswekile okanye idayabhethisi yiswekile enintsi egazini, ayinyangeki ifana neglasi emzimbeni wakho. Yindlela elula leyo onomcacisela ngayo umntu omdala.

Ndingathi makathule, ndithethe amazwi azawuvisisana naye ngoba abantu abanintsi baye bathethe okanye abanye oomongikazi bathethe amazwi azoba rhabaxa okanye bangabaniki iliso elithe gqolo, bangaphosi iliso elithe gqolo kubo bakhethe ukuba phoxa. Ndingamxelela ukuba makathule, angalinge alile kungaqali kujongwe iithesti okanye kuqalwe kuvavanye ukuba ngenene nangenyaniso ukhulelwe na.

Ndingamxelela ukuba oogqirha ngabantu abasetyenziswa nguThixo ukuba bancede. Umntu wonke, umzimba womntu uqala ezinweleni ukuyotsho ezenzizwaneni, umntu wenziwe nguThixo, udalwe nguThixo. Ekwenzeni kwakhe uThixo umntu waqinisekisa ukuba umntu ufumana amancedo ahlukileyo ukuze kuncediswane naye enguThixo. For ingqondo yomntu, for ukuze umntu abe rayithi ngokwengqondo kudingeka basiwe ukuba ayolulekwa ngokwengqondo. NguThixo osebenza ngoogqirha ukuze umntu aphile. Ndicinga uba mna ndinganikeza loo ngcaciso injalo ngoba eneneni nyani uThixo usidalile wasenza sadinga amancedo ohlukileyo kule mizimba yethu. Asizudinga , umthandazo yenye yendlela yokunceda, ukwaluleka lwengqondo yenye yendlela yoncedo, ndiqonda uba injalo mna.

Ndicinga uba ayasebenza kubantu abakholelwa kwamayeza enziwe zinyanga namaxhwele, ayasebenza kubantu abakholelwa kuwo. Ngoba umntu usebenza ngento akholelwa kuyo futhi imsebenzele ngoba ayiyo ncam esebenzayo laa nto, lukholo lomntu kuloo nto olusebenzayo.

Akukho nto , akukho nto irongo ngendlela ummelwane wam acinga ngayo ukuba uthakathiwe kodwa ke ndingamcela kwakhona ukuba masike siye kugqirha ajongwe. Njengoba besenditshilo ekuqaleni ukuba umntu wenziwe nguYehova okanye nguThixo, kunjalo nje umntu udinga amancedo amanintsi ngexeshanye. Angawudinga umthandazo, angadinga ukuba asiwe kugqirha, zonke ezo zinto ziyasebenziselana azikhabani.

Ndingamxelela ukuba akufuneki iyeza ibe yinto egcina umlingane wakho kwakho. Makangayiqali loo nto ngoba ubungozi beli yeza noba angalisela ekuhambeni kwexesha abuye umyeni wakhe, ekuhambeni kwexesha lizawuphelelwa aphinde umyeni wakhe ahambe ngoba yonke into iyaphelelwa. Umntu makangabanjwa liyeza emtshatweni, umntu makababanjwe sisigqibo sakhe nothando analo ngaloo mntu atshate naye.

Andiqondi uba bayalufumana uncedo olonelisekileyo. Ndicinga uba mna kwezi septhazi zabo bahamba kuzo kuqinisekiswe bakhona abantu boluleka ingqondo. Kwenziwe qho ngenyanga ingenziwa ngexesha umntu afuna ngalo ngoba umntu ngamanye amaxesha akaziqondi uba udinga uncedo. Ngoko ke ndicinga uba mna qho umntu ngenyanga, ingapheleli apho ukuba umntu ufuna uya kaninzi but ibe yinyanzeleko uba umntu qho ngenyanga uyadibana nomntu woluleka ingqondo. Noba akadibenanga nangozi enkulu qha uba athethe aphalaze imbilini yakhe uba usonwabile emsebenzini, kuyanceda ke nokuthetha. So, yingcebiso yam leyo uba umntu qho ngenyanga uyadibana nabantu aboluleka ingqondo.

Ndaqalisa ukuba nefiva andakwazi uphefumla, isifuba satshisa, ukutya endikutyayo andakuva emlonyeni. Kwenzeka nje iinto ezininzi yangathi ndiqala ukuba neCOVID-nineteen kodwa ndigonyelwe yona, yha.

Ndicinga uba abantu baye kubantu aboluleka ingqondo. Umntu ahlale kunye nosapho, abantu abaza kumseka kude kuyophela, angahlali yedwa. Nasemsebenzini ake athi xha angayi. Ikakhulu aqiniseke umntu uba veki neveki uya nomntu, uya emntwini owoluleka abantu ngengqondo ukuncedisana naye ukuba abuye aphinde afane nakuqala. Akazufana nakuqala ngokupheleleyo kodwa uzawukwazi ukumelana nentlungu emenzekeleyo lo mntu.

Kubaluleke kakhulu ngoba ungathenga iyeza lijikile ikulimaze izintso, amaphakathi esisu. Ngoko ke kubalulekile uba iyeza olithengayo uqinisekise ukuba lelenyani kwaye likhuselelekile.

Ibuhlungu kakhulu ngoba iinkonzo zongxamiseko azifikeleli ncam okanye zifikelele after ixesha elide. Zezona nto zibethayo zabantu abahlala emaphandleni, nombane. Xa kumoshakale umbane abantu bakwaEskom abakhawulezi bafike, bathatha ixesha elide kakhulu.

Andilazi, zange ndava ibali lomntu owakhe wathenga umthi okanye iyeza lokwehlisa umzimba kodwa wazibhaqa ekhulelwe, andifuni nokuxoka nje. Kodwa ndiyawava amabali anjalo, andiqinisekanga noba anyanisekile na uba umntu uthenga kuba efuna ucoca isisu sakhe kodwa aphele ekhulelwa. Ndicinga uba into eyenza loo nto mna ayikokuba liyeza elenze loo nto, ndicinga uba kukuba umntu uye ayeke uthatha iipilisi zakhe ezizamnqanda uba angamithi, andazi.